Debit card ya ka expire-rile ke batla ho ntsha tjhelete ATM-ong, ke nahana hore nka e sebedisa APP ya ka ya banka eo ke e sebedisang ho etsa cashsend ha ke qeta ho etsa cashsend, ebe ke ya ATM ke lo hula tjhelete eo kapa nka romela motho e mong e ke mo tshepang, e ke mo tsebang tjhelete ebe o mo ntshetsa tjhelete ka karete ya hae kapa nka kena ka hare ho banka haeba e le haufi banka eo ke e sebedisang mme ka etsa card e ntjha kapa nka tsamaya ka nka founu ya ka, ka etsa cashsend ka ya ka mabenkeleng a kang Boxer, Pick n Pay Spar ka etsa cashsend mme ka tsamaya ka lo ntsha tjhelete ka hara e leng e ngwe ya lebenkele ao e ke a buileng.

Account ya ka ya tjhelete e na le ditjeho tsa kgwedi le kgwedi tse batlang di phahame. Nka etsa hore account ya ka e se ke be ya kwalwa ka hore kgafetsa kgafetsa kapa ka nako eo e ke nang le tjhelete le ha ese tjhelete bankeng, ke nke tjhelete ke lo deposit-a ke kgone hore ke patale ditjeho tseo tsa kgwedi le kgwedi kapa nka ya bankeng eo e ke e sebedisang ka lo buwa le manejara wa banka hore a fetole account ya ka from check to savings hore ditjeho tsa teng di be tlase kapa tjhelete eo e ke e fumanang e sa tlwaelehang, e be yona e ke patalang ditjeho tsa ka ka yona hore account ya ka ya cheque e se ke ya kwalwa.

Bo matjhonisa ke batho ba kadimanang ka tjhelete mme ba seng molaong bo matjhonisa ke bo rakgwebo, ba sa tshepahaleng ebile ba seng molaong hobane ha ba kadimana ka tjhelete, ha ba check-e kapa ha ba hlole hore motho o tla kgona na ho kgutlisa tjhelete eo ntho kadimmeng e se e na le tswala. Ntho ya bobedi ke hore tswala tsa bona di hodimo haholo ho feta bo bo batho ba kadimana ka tjhelete ba molaong bo matjhonisa. Ba a loka hobane ha o sa kgone ho mo patala, o hlahisa kotsi a ka o lematsa. A ka nka thepa ya hao, kapa a ka etsa ho hong ho fetang ho ka ho bo matjhonisa ha ba loka ebile ba tlameha ho tlaleha. Fuwa hore ba seke ba fuwa tetla kapa ba se ke be ba dumellwa ke maponesa hore ba fane ka ditjhelete tse seng molaong.

Ke nahana hore ha o etetse naheng e ngwe mme o tlameha hore o tjhentjhe tjhelete hore e beha ka naheng eo o kgone hore o e sebedise. Ke nahana hore ntho tse kang tseo di tjhentjhwa dibankeng tse ka naheng eo kapa e leng South African Reserve Bank. Ho batho ba dulang South Africa kapa hona mabenkeleng moo o ka kgona ho e tjhentjha tjhelete ena na, empa o haholoholo ho ka thuswa dibankeng kapa South African Reserve Bank moo e leng hore ba tlo o fa tjhelete e ntseng e lekana le yona eo o e tshwereng empa ka currency ya naha ena, ha e leng hore o etetse ho yona, e le hore o kgone hore o sebedise tjhelete ka naheng ena hore e leng hore o etetse ka yona. Ho ntso tshwana feela jwalo le ha o ko o kgutlela ka naheng ya ho.

Hore ke fumane tjhelete e fetang tekano bankeng, ke ile ka fana ka pasa ya ka kapa ka monwana wa hao e leng fingerprint dibankeng tsa sejwalejwale. Ho se ho sebediswa pasa kapa monwana haholoholo monwana ho bontsha hore na motho ya hulang tjhelete ena ke yena na monga tjhelete hobane mehleng ya sejwale batho ba bangata ba se ba iketsa ditsotsi, ba nka ditjhelete tse seng tsa bona. Ha jwale banka di se di sebedisa pasa kapa monwana wa hao ho bona hore o motho ya loketseng ho nka tjhelete eo e le hore ba tle ba o lokolle tjhelete ya hao.

Ho molemo hoba le insurance ya koloi batho kaofela ebile ba tlamehile ba be le insurance ya koloi hobane o ke ke be wa tseba hore ho tlo etsahala eng hao sheba kwana, ho tlo etsahala eng ha o sheba kwana. Koloi ke ntho e kotsi haholo, haholoholo ha e le wena e leng hore wa e kgannela kotsi e tla etsahala mang kapa mang neng kapa neng mme insurance e leng shwang kgwedi le kgwedi e tla o thusa mohlang koloi ya hao e tjhaisitseng kapa ba tjhaisitse wena mme koloi o ka fuwa koloi e ntjha kapa ba ka ho lokisetsa koloi ya hao e kgutlele sekeng hae Cape mme ha o sa Life Insurance, ha o qeta ho tjhaisa kapa o qeta ho tjhaisa, koloi ya hao e tla dula e le jwalo mme o tla tlameha ke hore o ye pokothong ya hao hore o lokise koloi ya hao.